Ndingavakalelwa ndikhathazekile kakhulu kuba leyo yinto nam ethe yenzeka kum kwimihla le edlulileyo. Ngenxa yezi ndlela ke ethi izinto zenzeke ngayo, noba ungabatsalela umnxeba abo bathi bakuncede, abayi bancede nto ingako kangakumbi xa uthenge ngemali encinci.

Ngosuku idatha endiye ndiyisebenzise xa ndingekho lapha endlini iye ibe nintsi kakhulu kuba xa ndilapha endlini ndiye ndisebenzise iWi-Fi kodwa ke ndithi xa ndiphumile ndisebenzise idatha. Kuba ke umculo kunye noFacebook, Twitter, TikTok, ndiye ndisebenzise idatha xa ndisemotweni ndisiya ndibuya emsebenzini, ngoko ke loo nto iye itye idatha enintsi. Ngoqikelelo lwam ndicinga ukuba ngemini ndiye ndisebenzise one gigabyte wedatha.

Ewe, ndakhe ndaphelelwa yidatha ndingalindelanga. Ndaye ndazama ukuyithenga kwakhona kwi-app yebhanka yam kodwa ke zikhona iimeko apho uthi ke xa idatha yakho isiya ngokuphela ngokuphela khona umnxibelelwano lo owusebenzisayo i-network provider iye ikuxelele qho xa isehla idatha.

Mna eyam idatha andiyijongi kuba ke qho xa isehla ndiye ndifumane umyalezo kodwa ke mihla leyo ndiyijonga ngakhona idatha kuxa ndiyazi ukuba andizuyithenga kwaye kufuneka ndiyigcine ukuze ihlale ixesha elide.

Hayi, igigabhayithi enye yedatha ayanelanga inyanga yanele usuku olunye qha. Kule mihla zininzi izinto othi udinge kuyo datha. Ezinye ifowuni ziye zingasebenzi ngaphandle kwedatha, ezinye izinto othi uzisebenzise ziye zingasebenzi ngaphandle kwedatha. Ngoko ke idatha ibaluleke kakhulu kodwa ke ukushwankathela yonke le nto, idatha enye yenyanga, idatha enye ayiyaneli inyanga.

Ngolwam uluvo ndicinga ukuba inethiwekhi uTelkom yeyona ithi ifikeleleke. Ineengxenye ngeengxenye ezahlukileyo onothi uthenge zona ezinohlala ixesha elithile. Koko ke uTelkom ngoyena ngolwam uluvo ndicinga ukuba uyafikeleleka.

Eyona nto ethi qatha okokuqala engqondweni yam xa kuthethwa ngedatha kukuba kuphela kwayo naxa xa iphelile andizukwazi unxibelelana nabantu abasondeleneyo nakum. Yeyona nto ithi gqi kuqala leyo.

Xa ndinokucebisa omnye umntu ndingamqhubela kwicala likaVodacom noxa ngamanye amaxesha aye abize kakhulu amaxabiso, kodwa ke indlela asebenza ngaye uye akhawuleze kakhulu. Kwaye nokuba uphi, usendaweni esemaphandleni uVodacom uye asebenze kakhulu naxa ukwimeko apho kungekho mbane khona uVodacom uye aqhube asebenze kungekho ngxaki ithi itsale.

Ndicinga ukuba eyona nto enothi yehlise izinga lobizo ledatha kukuba kubekho ezinye iinethiwekhi ukuze kuzobakho ukhuphiswano. Leyo nethiwekhi inedatha elifikelelekayo yiyo enothi abantu bayisebenzise, loo nto ingenza ezinye iinethiwekhi zehlise amaxabiso azo.